Ke mohopolo o hantle hore, mmuso wa rona o batle maele nakong tse ding ho baholo ba rona, hobane ke dumela hore baholo ba rona ke bona batho beo e leng hore ba tseba ka botlalo metse le metsana ya rona. Ba tseba le ditlhoko le ditlhokeho tse fumanehang metseng ya rona, ka ha e le batho ba baholo setjhabeng, e le batho ba baholo hona metsaneng ya rona, ba tseba ntho tsohle kaofela ba holetse hona mo.

Ho bohlokwa haholo re le ma Afrika Borwa hore re dule re phehela ho boloka dijo tsa rona, re le ma Afrika. Ka ha ho santse ho na le meloko e meng e tlang, e tlameha e be e tseba ka botlalo dijo tsa rona re se re sa di lahla. Le bana ba bona ba be ba tseba hore dijo tsa rona mona Afrika Borwa ke dijo tsa mofuta o jwang, ba se ke ba hola ka dijo tsa mose ho mawatle.

E ka etsuwang hore batjha ba be le kgahleho mesebetsing ya setso sa bona, ke hore ho qalwe ho bane le thuto ya setso ka setso, ho qalwe ho rutwe bana ba sa le banyane dilemong tse tlase, bohlokwa ba hore ba boloke setso sa rona ba be le kgahleho setsong sa rona. Hoo ho ka ba na le kgahlamelo e kgolo haholo hore bana ba hole ba sa lahle mesebetsi ya setso.

Basadi ba Basotho ba na le mekgabo e metle haholo le diaparo tseo ba ka di aparang, ha ba re ba aparetse setso. Ha mosadi wa Mosotho aparetse setso sa habo sa Sesotho o tlameha a be a apere seshweshwe seo se setle, a beile le kobo ya habo ka hodimo, a rwetse le modiyanyewe hloohong.

Sena se bakilwe ke hore batho ba bangata ba tlohile metsaneng eo ba neng ba dula ho yona. Ka baka la ditshebeletso tsa setjhaba ekaba metsi, motlakase, di ntlo le tse ding tse ngata.

Lenyalo leo ke ileng ka ya ho lona, empa ho ne ho se monate, ke lenyalo le la setso, se leng sa seVenda, moo ke ile ka bona ke sa ukwisisi tsela eo batho ba moo ba etsang dintho ka teng ka hobane ha se ba setso sa heso. Empa ke ile ka kgahlwa haholo ke setso se seng, mme hono hwa mpha morolo wa hore ke tsebe haholonyana ka ditso tse ding, e le hore le nakong e tlang ha ke etetse moketeng wa lenyalo, ke se ke ka utlwa ho se monate.

Tjhe, ha basadi ba sebetsa mesebetsi ya ka lapeng ka tlung, ha ba hatellwe ebile ha ba hlekefetswe.

Ke tla be ke etetse Basotho Cultural Village motseng wa Qwaqwa, mme ke tla be ke tsamaya le lelapa la heso, re tla be re bina ke dipina tsa Sesotho, re ja dijo tsa Sesotho, mme re bapala dipapadi tsa Sesotho ebile re kgabile ka moaparo o motle wa rona wa Sesotho.

Sena, haholoholo sebakwa, ke hore rona batho ba batsho, ke rona beo re batlang ho lahla setso sa rona, re qale re etsise bane ba basweu e leng makgowa, re phela tsela eo e leng ba e phela hape sena se bakuwe ke dikereke tse fapaneng.

Rona haeso sefifi re se tlosa ka tsela ya hore ho hlajwa nku, e be re hlapa ka nyoko ya teng e kopantsweng le sethotho, e be re kuta moriri kaofela re a o tlosa hloohong.

Sena se bakwa ke hore dintho kapa dinako di fetohile haholo, moo e leng hore re bona hore thapo kapa lona lesela hao hlahile lefu, le se le aparwa ke motho a le mong fela e ka ba mme kapa e ka ba ntate.

Hona ho bakwa ke hore ba bang ba batswadi ba nahana hore ha ngwana a reheletswe, o tlo nka diketso tsa motho eo a reelletsweng ka yena hantle, ho bolela hore motho eo a reelletsweng ka ena e ne e se motho a sa lokang hohang. Jwale sena se baka hore batswadi ba se kenye mabitso ana dibukeng tsa boitsebiso.

Lenyalo leo ke ileng ka ya ho lona le le monate ke lenyalo la Sesotho ebile e ne le lenyalo la malome wa ka. Ho ne ho le monate haholo hobane ke ne ke hopola le ho utlwisisa dintho kaofela tse etsuwang moo ka ha le nna ke Mosotho, ke kgona ho ukwisisa hore ho etsuwa tjena ha ele nako ya mabollo kapa yona ya manyalo.